U savha na data kha vhaswa i khulwanesa, ngauri vhaswa vhanzhi vha toḓa mishumo kha inthanethe na uri arali vha sa khou wana data vha sa khou toḓa mishumo kha inthanethe ahuna zwine vha ḓo ita, izwi zwi fhedzisela uri vha tshile vha tshi vho tambisa zwikambi na zwidzidzivhadzi, vhaṅwe vha shanduka vha vha mavemu nga nnḓa ha uri ahuna zwine vha nga ita. Ngauri ahuna zwine vha nga ita vha sina mushumo nau sa wana data dza u ṱoḓana na mishumo, tshiṅwe hafhu ndi uri ahuna uri vhaswa avha vhabve vha to tshimbila vha tshi ṱoḓana na mishumo vha tshi vhudzisa, ngauri izwo zwi ḽa masheleni ngauri vhathu vha vha vha sa khou ḓivha uri ndi gai hune ha khou hayariwa ndi gai hune ha sa kho hayariwa.

Ngauri tshifhinga tshifhinga tshoṱhe musi data dzi fhedzisela u tshi kho renga data ṱhukhu, dzine a dzi swikisi tshifhinga tsho teaho tshine wa kho tea udzi shumisa ngatsho, izwi zwi ita uri data dzi ṱavhanye u fhela mushumo une wa kho tea uita kha inthanethe u songo fhela, ḽiṅwe fhungo ndi ḽa uri inthanethe i khokhodza data nnzhi. Zwino arali wa renga data ṱhukhu au koni u swikelela zwine wa khou zwi ṱoḓa kha inthanethe, au koni u setsha zwoṱhe zwine wa khou zwi ṱoḓa kha inthanethe izwi zwi ita uri ri fhedzisele ri si tsha renga data nga nṱhani ha uri dzi khou ḓura.

Idzo dzo sumbedziwa hafho dza khou sumbedza uri dzi ḓo a khavara aḓo swikisa na, na uri mutengo wa hone ndi munzhi na khathihi nau sedza uri idzo data dzo linganela na maḓuvha ayo ane a khou ambiwa, arali dzi data dza seven days ndi tea uvha na vhuṱanzi uri data idzo dzi swikisa khamusi seven gig ine ya ḓo kona u swika maḓuvha heneyo a seven nahone mutengo utea uvha vhugai, utea u mutengo wo linganela na u swikisa ayo maḓuvha.

Ndi vhona unga theḽomedisini i nga thusa vhathu vha re kule kana fhethu hu sina tshumelo yavhuḓi uri vha kone u swikelela tshumelo ya mutakalo wa khwiṋe, ngauri arali vha sa khou wana tshumelo ya mutakalo ya khwiṋe izwi zwi ita uri huvhe na malwadze manzhi kha huvhe na malwadze manzhi kha uvho vhupo, zwine zwa nga ita uri huvhe na mpfhu dzo vhalaho.

Ndi vhona unga vhuṱali ha maitele kana AI inga shandukisa matshilo ashu, ndi tshi vhona unga nga tshifhinga tshiḓaho tshifhinga tshi tshiya hu ngavha na nḓowetshumo dzo khetheaho dzine dza ḓo shumiswa nga dza ḓovha dza ḓo itwa nga AI, u fhirisa u itiwa nga riṋe vhathu izwi zwiḓo fhedzisela ri tshi tshi ita uri riṋe sa vhathu ri sivhe na mishumo ine ya ḓo dzhenisa masheleni a uri ri kone u tshila zwavhuḓi.

Thikhedzo ya luambo lwa ya vhapo i ine ya waniwa nga thekinoḽodzhi ndi vhona ungari zwivha zwi khwiṋe uri dzi website, dzi apuḽikhesheni, kana zwishumiswa zwitikedze luambo lwanga lwa hayani, ngauri huna vhathu vhanzhi nnḓa hafho vhane vha kho ṱoḓa u guda nga ha luambo holu, fhedzi ahuna hune vha nga guda ngawo arali vha sa ya kha dzi website nadzi apuḽikhesheni ndi vhona unga dzi webusaidi phurogimi phurogimiwa u ḓivha nyambo dzoṱhe.

Nga murahu ha musi vharengi vha tshi nga apuḽaya u shumisa tshumelo ntswa dza didzhithala kana dzi puḽatifomo, ndi vhona unga vha kone u vha tea uita tsedzuluso vha kone uita tsedzuluso vha gude vhunzhi nga ha didzhithala kana dzi puḽatifomo idzo, uri vha kone u swikelela tshumelelo yoṱhe yoṱhe sa vhu murengi sa vharengisi.

Tshaka dza muzika dzine nda dzi ḓivha dzo vhala, ndi ḓivha muzika une wa vhidzwa nga r n b, muzika une wa vhidzwa nga maskadi, muzika wa tshi zwino une wa vhudziwa nga amapiano, muzika wa jazz, muzika wa , zwingondo zwezwi nadzi nyimbo dza kale. Idzi ndi nyimbo dzine dza mvumvusa khwiṋe ri tshi ya nga maanḓa kha amapiano, ngori ndi mapiano a tshi zwino ane vhaswa vhanzhi vha ra ḓi mvumvusa khawo.

Ndi vhona unga Tshivenḓa tshi tea uvha tsha dziṅwe dza dzinyambo dzine dza shumiswa kha matambwa manzhi, sa vhunga tshi tshishumiswa kha Muvhango fhedziha huna matambwa manzhi ane vhathu vha vhavenḓa vhavha vhatshi kho shumisa dziṅwe nyambo, izwi zwi ita uri zwi zwi ri konḓele u vhona matambwa ane ra a takalela matambwa ane angavha sa Rhythm city, Scandal na dziṅwe dza matambwa. Izwi zwi ita uri ri kundelwe u vhona nga nṱha ha nyambo, nga nṱhani ha uri ari khou pfhesesa nyambo iyo, zwino ndi vhona unga Tshivenḓa tshi khwiṋe tshi tshi ngavha dziṅwe dza dzinyambo dzine dza shumiswa kha matambwa a dziṅwe nyambo.

Mufuda wa muzika une nda funa u takalela u thetshelesa ndi Ruth B, uyu ndi muimbi wa r n b ane a imba nyimbo dzi ambaho nga vhutshilo nga lufuno na uḓi funa, luimbo luthihi lwawe lune nda lu takalela nga maanḓa nahone lune lwa dzula lu khou lila kha ṱhingothendeleki langa, ndi Ruth B lune lwa vhidziwa upfhi dandelions.

Fiḽimu dzine nda takalela u dzi vhona ndi fiḽimu dzine dzavha dzi tshi khou amba nga ha lufuno, dzine dza ri gudisa nga ha vhutshilo dzine dza takadza dzine dza seisa, zwine zwa ngita uri ndi khethe fiḽimu idzi ndi uri vhutshiloni u guda zwinzhi ende ungasi to zwi guda azwi ḓi kha iwe, utea u zwi guda ngau tou zwivhona. Zwino ndi guda zwinzhi ngau vhona dzi fiḽimu idzi, nau ḓivha uri vhutshilo vhu tshilisa hani.

U shumisa dishi kana mafhungo au ḓivhadzwa, ndi vhona unga zwi khwiṋe fhedzi khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi dza uri tshiṅwe tshifhinga inthanethe i ngavha i sa kho khonentha nga nṱhani ha nethiweke, izwi zwi ita uri ri fhedzisele ri sa kho vhona dzi fiḽimu kana u pfha mizika yoṱhe ine ra kho tea u vhona yone. Fhedziha huna zwifhinga zwine ya shuma zwavhuḓi ra kona u tshila thetshelesa ra kona u vhona, mara fhedzi kha tshifhinga zwine zwa nga zwa musi huna mvula na maḓumbu a ri koni u vhona izwo zwithu nga nṱhani ha nethiweke.

Luimbo lu mbuyedzedzaho lu mphaho muhumbulo usi wavhuḓi fhedzi lwa nthusa u awela, ndi luimbo lure kha bugu ya hym ya ngei ḽuṱere ine yapfhi dakalo ngei phanḓa ri ḓoḓi ṱangana haningei, ulu luimbo lumpha muhumbulo wa musi bogisi ḽa makhulu wanga ḽi tshi khou tsa fhasi, lu dovha lwa mpha nyawedzo ḽau sumbedza uri muya wavho wo awela nga mulalo, ndi ngazwo ndi tshi lu takalela holu luimbo.

Vhuponi vhuponi ha hashu hu shumisesiwa network ya Vodacom, ine mutengo wa hone a hu ḓuri nahone uri fha zwithu zwinzhi.

Ee, izwi zwa vha zwo itwa ngau ri nda ndi kho u ndi kho u renga data dza ṅwaha woṱhe, zwa ḓo ita uri ndi badele maḓana na maḓana.

Hai, ndi vhona data dzi so ngo tea u tshinyala, ndi vhona u nga ri zwithu zwinzhi haano maḓuvha zwi kha internet. Arali u na luṱingo u tea u vha u na internet, mafhungo manzhi u ma pfa a kha internet sa vhu nga vhunzhi ha vhaswa vha sa thetshelesi dzi radio kana u vhona tv nga vhuḓalo.

Data ndi dzi renga luraru kana luthihi kha vhege, izwi zwi vha zwi kho u nṱuṱuwedza nga u ṋanga bundle dzine dza swikisa maḓuvha mararu kana maḓuvha a seven nga uri ndi zwi nṱuṱuwedza u ṋanga hedzo bundle nga uri dza vha dzi na maḓuvha o lapfaho na uri bundle i dzo dza vha dzi tshi kho u pfesesea.

Hai, ndi vhona u nga ri u renga data nga ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwi khwiṋe u fhirisa u renga ḓuvha na ḓuvha kana vhege iṅwe na iṅwe nga uri data dza ano maḓuvha a si u ḓura a si ḓura.

Muṋetshedzi wa mobile network i ne ya ndeme ya khwine ya data ndi muṋetshedzi wa Cell C, data dza hone a dzi ḓuri nahone u tshi renga data u ḓi wana dzinwe nga mahala nga price ya fhasisa.

Musi musi ndi tshi renga data ya dzinwe thendeleki, data idzi dzi a ṱavhanya u fhela arali ṋamusi ndo sa kho u dzi shumisa. Data i dzi dzi ita uri ṱhingothendeleki i dzhenise zwithu zwinzhi i dzi update, i pange zwithu zwiswa ṋamusi u so ngo zwi tendela.

Ee, ndo no vhuya nda dzi shumisa dzi promotion kana dzi discount musi ndi tshi kho u renga data ya dziṅwe thendeleki, izwi zwo ita uri data dzanga dzi swikise tshifhinga tshilapfu nahone ndi dovhe ndi wane dziṅwe nga mahala.

Zwi dzhia tshifhinga tshifhinga tshinzhi ndi renga data nga kha app yanga ya bannga na ṋetshedza tshumelo ya kana na Vodapp, tshiṅwe tshifhinga nga tshifhinga tsha musi network i tshi kho u konḓa, ndi .

Tshithu tshine tsha nga tsha sinyusa nga maanḓa musi ndi tshi renga data ndi a arali nda hangwa u dzi vala ndi wane dzo fhungudzea ndi sa ḓivhi uri zwa uri dzo fhungudzea nga mini kana network i litshe u shuma lune nda vho konḓelwa u dzi shumisa hedziḽa data.

Ndi i khethekanya kha zwithu zwine nda ḓo zwi shumisa ngayo, arali ndi tshi ḓo vha ndi kho u shumisa data u vhona mimuvi kana TikTok na dzi Facebook, ndi ṱoḓa data dzo ḓalaho nga maanḓa khathihi na musi ndi tshikoloni data ndi tshi kho u ṱoḓa data dza u shumisa zwa tshikolo ndi renga data dzo linganelaho.

Ee, thaidzo i ndo no ṱangana nayo, zwe zwa nnyita uri ndi tsime founu ndi tshi i funga u swikela data idzo dzi tshi uri dzo no vha hone. Tshiṅwe tshifhinga zwo nngita uri ndi data kavhili nga nṱhani ha uri dzo vha dzi sa athu u vhonala na uri ndo vha ndi si na vhuṱanzi uri dzo rengea naa.

Zwi konḓa nga maanḓa u ḓadza data yanga ya ṱhingo thendeleki ngauri ndi dzula ndi kho u shumisa ṱhingothendeleki yanga u dzhena kha dzi Whatsapp, dzi Facebook, u vhona dzi video kha dzi TikTok.

Ee, ndo no vhuya nda fanela u presser data nga u ṱavhanya, izwo zwo ḓo itea musi ndo vha ndi na mushumo u ne nda kho u tea u u submitter nga ṱhingothendeleki, data dzanga dza vha tea u gidima nda ya vhengeleni u renga data dzine dza ḓo ntswikisa uri ndi kone u submitter mushumo uyu.

Ee, ndi ḓi wana ndi kho u tea u ḓadza data nzhi nga zwiṅwe zwi zwa ṅwedzi nga uri ndi vha ndi kho u tea u dzi shumisa arali ndi na mushumo wa tshikolo kana wa mushumo u ne nda kho u tea u vha ndi kho u sedzana naho. Tshifhinga tshinzhi ndi fhedza data nga ṅwedzi arali ni tshi kho u ṱoḓa u vhona mimuvi kana dzi video kha TikTok.

Nṋe ndi takalela u ḓadza data dzanga nga u shumisa app kana USSD u fhirisa u ya vhengeleni nga uri zwi khwine and zwi a ṱavhanya.

U ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona u ngari zwine zwa ita uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho. Ndi tshiṱori vhatambi vhavha vha khou tou khwinifhadza zwine tshiṱori tsha khou amba zwone.

Ndi nga shumisa dzi puḽatifomo dzo dumaho u anḓadza muzika wanga. Nda ṱoḓa na dzi collaboration na vha zika na vhaimbi vhahulwane vha muzika wa tshivenḓa.

App ya u thoma ine nda i sedza nga matsheloni ndi app ine ya vhidziwa u pfhi Facebook. Ngori Facebook i anḓadza matshi matshilo i anḓadza mafhungo a nga ma manzhi nga nga vhuḓalo. Nahone a ne a khou itea hu nga vha tsini na nṋe kana kule na nṋe.

I leludza matshelo ashu ngauri ri a kona u ṱangana na vha muṱa. Kana na dzi khonani dzashu dzi re kule na dzi re tsini nga nyanḓadzamafhungo.

Platform ya nyanḓadzo mishumo ine nda vhona u nga ri i thusa vhukuma ndi WhatsApp. Ngori WhatsApp afho u ya kona u rumela muthu mesedzhi, u a kona u mu founela, u a kona u senda zwine zwa vhidziwa ngori ndi voisinouthu. U a kona u founela muthu nga video u khou to mu vhona.

Ee fhedzi zwo vha zwi songo leluwa ngauri ndo vha ndo no ḓowela u dzula ndi na ndi tshi khou vhona nyanḓadzamafhungo ya matshilisano. Ndi khou vhona zwine zwa khou itea so zwino sa vhunga ndo vha ndo dzhia tshifhinga tshau awela. Ndo vha ndi sa khou ḓivha vhunzhi ha zwithu zwe zwa zwi tshi khou itea.

Ee ndi vhona unga nyanḓadzamafhungo i khwinisa vhudavhidzani ngauri zwi vha zwo leluwa nga maanḓa. Uri u davhidzane na muthu a re kule kana na uri tsini u fhirisa u ṱwa u tshi kho renga airtime. Kana u tshi khou lindela u davhidzana na honoyo muthu. Kana u tshi kho lindela u mu vhona u kona uri u kone u davhidzana nae.

Ndi vhona u nga u linganyisela tshifhinga tsha nyanḓadzamafhungo ya na vhuḓifhinduleli. Ndi u vhea vhuḓifhinduleli phanḓa a vhukuma u vhea vhuḓifhinduleli phanḓa. Ndi zwone zwa ndeme u fhirisa u vhea tshifhinga tshinzhi kha nyanḓadzamafhungo.

Mushumo wa u ḓivhadza zwine zwa khou itea kule na tsini. Mushumo wa uri ndi kone u davhidzana na khonani na miṱa ya hashu.

Vha ṅwala zwine zwa kho itea kha tshitshavha. Kana vhuponi hanefho vha ṅwala zwine zwa khou itea hone.

Ndi vhona unga zwi khwiṋe u shumisa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano u bveledza mafhungo. Ngauri vhunzhi ha vhathu vha khou shumisa idzi nyanḓadzamafhungo. A si kanzhi u tshi nga wana muthu o thetshelesa radio kana a tshi khou vhala newspaper.

Ee yo no vhuya ya nthusa nga maanḓa musi ndo vha ndi kha tshifhinga tsha shishi. Ndo vha ndi ndi si na zwine zwa nga ita nga nṱhani ha u use nyanḓadza u shumisa nyanḓadzamafhungo iyi.

Ee ndo no vhuya nda ṅwala hovha hu tshifhinga tsha COVID-19. Ndo vha ndi khou ṅwala nga ha musi nga uri tshikoloni a ri tsha ya maḓuvha oṱhe.

Ndi u anḓadza muzika kana mudzhaivo yo fhambananaho.

Ndi takalela ndi takalela u lavhelela dzi video na u ṅwala. Ngauri kha musi ḓo nwe dzi vidio dzi a takadza nga maanḓa. U ṅwala ndi vha ndi khou takalela uri vhathu vha ḓo kona u vhala zwine nṋe nda zwi takalela.

Ee vhunzhi ha zwishumiswa zwi shumiswaho kha zwa u dzudzanya. Zwi re kha nyanḓadzamafhungo mafhungo ndo no zwi shumisesa kha vhutshilo hanga.

Ndi si na khaedu dze nda ṱangana nadzo ndi dza uri hombo ho vha na vhathu vhanzhi vhane vho vho vho vha vha sa khou takalela tshifanyiso e tshi. Tshe nda tshi vhea zwa ḓo ita uri zwi tsitselise muya wanga nga fhasi zwi zwi ngita uri ndi songo takala.

Hai ndi vhona unga a zwi nga ḓo kona u a zwi konadzei uri zwi vhe mushumo wanga. Wa tshifhinga tshoṱhe nga nnḓa ha arali ha musi ndi tshi kho to shuma ngazwo.

Zwine nda zwi takalela vhukuma u kovhelana na vhaṅwe kha u ṅwala kha nyandadzamafhungo. Ndi vhupfhiwa hanga kana u thusa vhaṅwe izwi ndi vhona ungari ndi zwone zwine zwa ntakadza vhukuma. Vhunga vhu zwine nda vha ndi khou pfha hu nga ḓivha hu na muṅwe ane a khou ḓi zwipfa. Fhedziha a tshi khou kundelwa u amba.

Ee ndo no vhuya nda shuma na iṅwe khonani yanga. U kovhelana vidio na u posa zwinepe kha internet.

Zwi bva kha uri zwine nda khou ṱoḓa u u ṅwala zwi ndi zwithu zwa hani. Arali hu mafhungo malapfu ndi a dzudzanyela tshifhinga arali hu mafhungo ane nda vha ri kho to amba o takala. Kana u amba zwithu zwiṱukuṱuku a sa ḓadziwaho pharagraph nthihi athi dzhii tshifhinga tshilapfu.